Okokuqala, uMnyango Wezempilo waseNingizimu Afrika. Owesibili, isikhungo sikazwelonke zesifo, zezifo ezithelelanayo, i-NICD. Okwesithathu, i-Health Systems Trust. Owesine, umkhandlu wocwaningo lwezempilo waseNingizimu Afrika. Owesihlanu, umtapo wolwazi wesayensi yezempilo yasenyuvesi yaseKapa. Owesithupha, inhlangano yezempilo yomhlaba noma i-WHO. Owesikhombisa, i-UNAIDS. Owesishiyagalolunye, i-Open Data Toolkits yaseNingizimu Afrika. Owesishiyagalombili, i-Health SA Gesondheid. Oweshumi, ucwaningo lukazwelonke lwezempilo nezokudla kwaseNingizimu Afrika, i-SANHANES. Oweshuminanye, isevisi ye-labhorethi yezempilo kwazo lonke, i-NHLS.

Indlala ithinta ikhono lokufunda lengane ngokubangela. Okokuqala, ubunzima bokugxila. Okwesibili, ukukhathala. Okwesithathu, ukusebenza kahle kwengqondo. Okwesine, izinkinga zokuziphatha. Okwesihlanu, ukuncipha kokusebenza kwezemfundo. Ukuze kubhekwane nalokhu, izikole zingacabangela izinyathelo ezifana nezinhlelo zasekuseni, ukufundisa ngokudla okunempilo, nezinhlelo zokusiza zokusiza ukudla.

Ukuze azihlukanise ngokuphephile, umuntu okhubazekile angakwazi, okokuqala ukukhetha umnakekeli oyedwa. Okwesibili, ukusebenzisa i-PPE, imaskhi, amagilavu, noma yingubo. Okwesithathu ukugcina ukuqhelelana komphakathi. Okwesine ukuthuthukisa ukuhlanza kanye nokubulala amagciwane.

Ukulinda isikhathi eside kungabangela, okokuqala ukwanda kokungakhululeki nobuhlungu. Okwesibili, ukukhathazeka nokucindezeleka, okwesithathu, ukukhathala nokuphelelwa amanzi emzimbeni. Lokhu kungaba yinselele kakhulukazi kubantu abesey'ngozini, njengezingane nabadala. Okungase kuholele ekubambezelekeni kokuxilongwa nokwelashwa.

Imililo yemijondolo ingaxazululwa njengezinhlelo zokufinyelela emiphakathini kanye nezemfundo ngokuthi, okokuqala ama-workshop okuphepha emlilweni. Okwesibili, ukuhlolwa ngokokuphepha kukagesi. Okwesithathu, imibukiso yokuphepha yokuphepha. Owesine, izinhlelo zokulawula udoti, okwesihlanu, ukuxhumana nokuthuthukiswa komphakathi. Le mizamo ingasiza ekuvimbeleni imililo futhi ikhuthaze indawo yokuhlala ephephile.

Iminyango yezomlilo ingaqinisekisa ekuqeqeshweni okuvamile nokuziqeqesha ngoku, one, izikhathi zokuqeqesha njalo. Two, ukuqeqeshwa okusekelwe ekulungiseni. Three, izikhundla, izinkundla zokuqeqesha ezikwi-inthanethi. Four, izinhlelo zokufundisa. Five, ukuvivinya umzimba nokuzivocavoca. Lawa maqhinga asiza abacimi bomlilo ukuthi bagcine amakhono abo, futhi bahlale belungele izimpendulo eziphuthumayo.

Ukuthola imithi ekhemisi noma emtholampilo othembekile kubalulekile ngoba, okokuqala, iqinisekisa ubuqiniso. Owesibili, iqinisekisa ikhwalithi. Okwesithathu ihlinzeka ngolwazi olunembile. Okwesine, yehlisa ubungozi bezempilo. Lokhu kusiza ukuqinisekisa ukwelashwa okuphephile, futhi okusebenzayo.

Ama-agency we-EMS, okuhlanganisa asekelwe emnyangweni wezomlilo, izinsiza zama-ambulensi azimele, kanye ne-EMS ezinze esibhedlela, asabela ekungqubuzaneni komgwaqo omkhulu. Umehluko ezinqubweni zokuphendula uhlanganisa okokuqala ama-protocol we-emergency, i-medical dispatch. Owesibili, ukuqeqeshwa kwe-traffic incident management. Okwesithathu, imizamo yokuthuthukisa ikhwalithi eqhutshwa yidatha. Lokhu ukuhlukahluka kunomthelela ezikhathini zokuphendula, ukunakekelwa kwesiguli, nokusebenza kahle sekukonke.

Ukuze wazise futhi uqinisekise ukuzizwisa kwelungu leqembu. Okokuqala, ukulalela okusebenzayo. Gcina ubheke emehlweni, vuma ngekhanda, futhi ugweme ukuphazamisa. Okwesibili, impendulo ezwelayo, veza ukuqonda nozwelo. Okwesithathu, isifinyezo esizikhumbuzayo, fanisa indaba yabo, ubonise ukuthi uthembisene umshado. Okwesine, ukuqinisekisa, yazisa imizwa yabo, kanye nobunzima. Lokhu kusiza ukudala indawo ephephile nesekelayo yokwabelana .

Imiphumela emibi evamile efana nomkhuhlane omncane kanye nobuhlungu bomzimba ijwayele ngemuva kokudutshulwa kwe-COVID-19 booster. Ukuqwashisa ngezinzuzo kanye nemiphumela engemihle engaba khona, kungasiza ekudambiseni ukukhathazeka, futhi kukhuthaze ukwenziwa kwezinqumo unolwazi.

Uma iziguli zisola ukuthi umuthi awusebenzi ngendlela efanele, kufanele. Xhumana nomhlinzeki wabo wezempilo, chaza izimpawu zabo nezinto ezibakhathazayo. Xoxani ngokunye okwenziwa noma ukulungisa. Lokhu kusiza ukuqinisekisa ukuhlolwa okufika ngesikhathi, kanye nokwelashwa okusebenzayo.

Umuntu ongaboni, onomkhuhlane, ohlala yedwa angase abhekane nezinselele ezinjengokuthola usizo lwezokulashwa ukuphatha imithi, kanye nokubhekana nokuhlukanisa nabanye abantu. Okugqamisa isidingo sokuthola usizo lwezempilo, kanye nezitshelo zokwesekwa.

Izinkinga ezijwayelekile zokulungisa izimoto ezingandisa ingozi yokushayisana, zihlanganisa amabhuleki agugile noma anephutha. Isimo sesondo esingesihle, izibani ezingasebenzi kanye noma amasiginali. Izingxenye zokulengisa ezigugile noma zokuqondisa. Ukunakekelwa okuvamile kungasiza ekuvimbeleni lezi nkinga.